Ewe, ndibona ingumbono omhle ukumamela iinkcubeko zabanye abantu ngoba ngamanye amaxesha baye basincede kakhulu. Kodwa ndicinga ukuba umntu funeke abe nolwazi lwakhe olungaxhomekekanga kwabanye abantu.

Andizithandi iingxaki eziza nala majelo onxibelelwano ngoba abantu abaninzi bayazikholelwa izinto ezithethwa kula majelo kwaye zingabhidisa abantu abaninzi.

Amashumi amahlanu, ngoba yimali efikelelekayo leyo kwaye yimali abantu abaninzi abangakwazi ukuba nayo.

Inganceda abantu abaninzi kakhulu ngoba kufikeleleka ngexesha elincinci kwiindawo ezikude.

IWi-Fi inceda kakhulu ngoba uyakwazi uxhumana nabahlobo bakho ukuba ikhona into odinga ukuyibuza ngomsebenzi wesikolo kwaye inganceda kakhulu ngomsebenzi wesikolo ukuba ukwazi urisetsha kwifowuni yakho.

Kubalulekile ukuba nerutha esebenza ngamandla webhetri ngoba umbane ungacika nanini na.

Ndingayobuza abasebenzi ukuba kutheni icikiwe ndibacele ukuba bandincedise ngokhonektha ndikwazi usebenzisa iWi-fi yabo. Ukuba abandincedi ndingafumana indlela yoba ndithenge i-airtime ndikwazi ukungena kumaqonga eendaba zentlalo.

Idatha ayifikeleli ebantwaneni baseMzantsi Afrika ngoba iphezulu kakhulu kwaye iyadura.

Ndingazama usebenzisa ifowuni yam kwelo gumbi elikufitshi neWi-Fi. Uba funeke ndenze umsebenzi wesikolo ndingawenza kwelo gumbi nayo yonke into endidinga uyenza ezawudinga iWi-Fi.

Ndingasebenzisa ingoma yeThe Soil ebizwa ngoWe Are The One ngoba ithetha ngothando noxolo okuyinto esinayo eMzantsi Afrika.

Abantu abaninzi bangachitha ixesha elinintsi ezifowunini. Abantu abaninzi bangonqena bangenzi izinto ezingadingi ifowuni.

Ezinye iiephu zinceda kakhulu xa ufuna uthelekisa nokutsala umnxeba ngoba azisokolisi kwaye kukho iindlela ezahlukileyo ezikuvumela ukuba uthethe nomnye umntu ongekho secaleni kwakho.

Ndingathetha ngemidlalo yebhola kuba abantu abaninzi bayayithanda kwaye inceda kakhulu elutsheni ukuba abantu abancinci bangachithi ixesha labo kwizinto ezingalunganga.

Ndingabuza abantu ukuba ayikho enye indawo abayaziyo eneWi-Fi.

Ndicinga ukuba i-gigabyte enye ayanelanga kuba ingaphela ngexesha elincinci, awunokwazi ukwenza izinto ezininzi ngayo ngoba iiephu ezininzi zidinga idatha eninzi.

Ndicinga ukuba zizawube zisekhona. Andiqondi ukuba zinganyamalala ngoba abantu abaza nemithombo bafumana imali, ke ngoku zinganda kwande abantu abafumana imithombo.